UThabo ngoba enalesi simo nje, into angayenza uThabo ngoba vele unayo indawo elinganiselwe yokugcina futhi akwazi ukomisa wonke umkhiqizo wakhe. Yena into engayenza ukuze ay'vikele kulezi iy'mvula ey'zayo, nanokuthi futhi akwazi ukwenza ukuthi ukolweni wakhe ukwazi ukumila ngokuphelele, ukuthi asebenzise leyo ndawo kodwa kube yindawo ezokwazi ukuba nompheme, ikwazi futhi nokushaya umoya. So that khona izokwazi ukuthi ikwazi ukuthi kuphume umoya ukwazi ukuthi ungene. Ingabi indawo nje ezovaleleka. Kungaze konakale wona ukolweni uthole ukuthi usuyabola ngenxa yokuthi awuwutholi umoya. So, kuyadingeka ukuthi asebenzise leyo ndawo leyo leyo ndawo yakhe khona kuzokwazi ukuthi wome kahle ukolweni wakhe.

UThabo into angayenza lana uThabo since evuka ekuseni njalo egodola. Into angayenza ukuthi athole nje ama-gloves okusebenza akwazi ukuthi asebenze ngawo kodwa futhi afudumele yabo. Khona engeke aze akwazi ukuthola amakhaza ngoba ayogcine emenza ukuthi aphathwe umkhuhlane. Ekuthenini iy'nkomo zakhe zihlushwe indaba yemvula zize zibe nezinselo ngenxa yokuma emasimini amanzi. Into angayenza ukuthi nje azame ukuyilusela endaweni eyomile azi kahle ukuthi iy'ndawo ey'ngenawo amaxhaphosi yabo. La khona iy'nkomo ey'zophinde uthole ukuthi hlampe sey'bishile, sey'bhanjiwe yabo. Azame ukugwema nje ukuthi azise emadlelweni awomile.

Mina ngokwami ngingakudla mina ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo ngoba kwesinye isikhathi usuke ungenakho ukuy'khethela ngoba indlela yokutshala ngokwemvelo ijwayele ukuthatha isikhathi. So if unebhizinisi lokudayisa angeke ukwazi ukudayisa ngokwemvelo, kumele udayise ngakho lokhu ukuthi wakhe izakhi zofuzo. Noma ngabe kuthiwa-ke inemithelela emibi ngokuhamba kwesikhathi koda-ke isikhathi esiningi sukungenakho ukuy'khethela. So nami-ke ngingakudla anginayo inkinga.

Eyi mngani wami, hhayi umuntu uyadla phela ngoba phela kuyadliwa, kodwa hhayi laba obhanana esidayiselwa bona manje, ayi ngeke. Akusebona obhanana, koda-ke phela-ke soba sola yini ngoba phela ukuwutshala ubhanana ngendlela nje le ejwayelekile, kungathatha isikhathi. Ungagcina ukuthi uya esitolo ungawutholi ngokuthola-ke ubhanana kwanhlobo, until mhlawumbe kuze kube isizini yawo. Ngingeke ngize ngibasole ngoba nabo benza ibhizinisi, koda nje hhayi siyadla phela, kodwa ukugula lokhu, sizogula impela la. Siyadla nje ngoba phela asinakho ukuy'khethela. Hhayi mnganami, angiyazi mina le nto, angiyazi angiyazi okwangempela.

Mina ngiyacabanga ukuthi vele iy'thelo noma iy'hlahla zasendle zidalelwe vele ukuthi thina abantu sizidle especially khona ehlathini . Kumele vele zidalelwe ukuthi sizidle mahhala singakhokhi ngoba zigcinwa yimvelo, vele ezemvelo. Siyakudinga leyo bhalansi leyo ukuthi kungabe sekuba khona nje iy'hlahla nje ey'gcwele ukwakha lolu fuzo lolu ekuthiwa i-GMO. Sike sidle nje i-organic. So, yingakho ngibuka ukuthi vele yingakho ama-fruit lawa emahhala, because asikho isidingo sokuthi size sikwenze a-commercial-ayizwe.

Ukusebenzisa izandla ukuze uvune kujwayele ukuba nomthelelo omubi ebhizinisini lakho, kanjani na? Isikhathi osithathayo uma uvuna ngesandla, kuthatha isikhathi eside ukuthi uqede, futhi abantu okumele ubaqashe baningi then if uzosebenzisa umshini. Kanti uma usebenzisa umshini, you employ less people and its time effective futhi. Isikhathi, uyakwazi ukugcina isikhathi usheshise ngoba lokho osuke ukuvuna kuyadingeka ey'tolo. So uyakwazi ukuthi ukwazi ukusheshisa into ukwazi ukuba available ey'tolo then ukuthi uvune ngesandla, kuthatha isikhathi eside ukuvuna ngesandla, ilokho nje.

Ngokukhulu nje ukuhlonipha bantu bomthetho le nto le yokwetshiwa kwey'nkomo la endaweni isiyinsakavukela umchilo wesidwaba inkosi impela, koda amaphoyisa awayiphakameli le nto. Le nto nje le eyenzek kuKhumalo uMntungwa, ayiqali manje. Into ekhona vele, kodwa amaphoyisa namanje awafuni ukuthi ayiphakamisele phezulu le nto. Manje thina singumphakathi siyalimala ngoba phela lezi nkomo siphila ngazo. Manje siyacela-ke nina bantu bomthetho nizame ngempela ukuthi y'tholakale lezi y'nkomo zakwaMntungwa ngoba, ngoba kwenzeke kumntungwa kusazo kwenzeka nakithi. So, siyacela ukuthi nenze ucwaningo kabanzi nibe nzulu ngocwaningo lwenu, ngoba uma kungenzeki lokho, sogcina ngampela siy'thathela thina umthetho ezandleni zethu, ngiyanitshela impela.

Ezinye nje zey'nselelo zokuthi kuvunwe ngezandla, yikho nje impela ukuthi kuhamba kancane. If, if uzovuna ngezandla kuhamba kancane. Kwesinye isikhathi abasebenzi awubatholi abanele abazokwenza lowo msebenzi lowo. Nabo abasebenzi bayalimala, bayalimala kudingeke ukuthi manje-ke sebayashoda abantu abazosebenza. Sekudingeka ukuthi usheshe fast ukuze uzokwazi ukuthola omunye umuntu ozo-replace lo oselimele. Nokukhathala nje, ihamba kancane le yokuvuna ngesandla. Kungcono ukuvuna ngomshini uzame nje ukuthi wenze izinto zisheshe khona uzokwazi uthole imali.

Iqiniso njengomuntu efa, ukuba umlimi. Uma uwumlimi nje kumele ube umuntu ohlakaniphile futhi ube umuntu ingqondo yakhe evulekile ekuthenini ukusebenzisa izinto zesimanjemanje. Ayikho enye into ongayenza ukugcina isivuno sakho singalimali ngaphandle kwakho ukuthi uqandise okunye ukufake emathinini ukuze kuzokwazi ukuhlala isikhathi eside, ngoba uma ungakwenzi lokho zonke lezi zinto zakho zisheshe y'bole zingakafiki ngisho kubathengi abazoy'thenga. So, into engingayisho nje ukuthi hhayi kunzima ngempela ukuthi ungakwazi ukuthola ezinye iy'ndlela zokuthi ugcine isivuno sakho. Iyo yona le ayikho enye.